Ukuba oloo nyango alubancedi kwizigulo zabo loo nto ingenza balithandabuze. Kanti okwesibini, ukuba olo nyango alufumaneki xa beludinga loo nto ingenza balithandabuze unyango nje kwaphela.

Ewe, kwiindawo ezininzi eMzantsi Afrika baxatyisiwe abantu abadala futhi ke bakhathalelwe ngendlela efanelekileyo, kodwa ke asinakuyikhanyela neyokuba ziya zisanda ngoku iziganeko ezibonisa ukuba abantu abadala eMzantsi Afrika baya bengaxatyiswa futhi baya bengakhathalelwa.

Ewe, loo nto yenzeka kancinane kodwa ngoku imali yenkamnkam yabantu abadala sele isincedisa kwezinye izinto ezifana nokondla abazukulwana nabantwana baba bantu badala, ayisayenzi laa njongo yayo yokunceda abantu abadala.

Ubungathanda ndikukhangelele ikhaya elinjani? Ngaba ufuna ndikhangele ikhaya eligcine abantu osele ubazi nawe abahlala phaya okanye ufuna ndikukhangelele ikhaya nokuba linjani elinokuba alinabo abantu obaziyo abahlala phaya?.

Ukuba loo mayeza ziipilisi, ewe abantu abadala abakuthandi ukusela iipilisi. Ngoko into endinoyenza kukujonga ukutya akuthandayo endaweni yokuba ndimnike ezo pilisi azisele ndingaveske ndizigubele kokokutya akuthandayo ukuze akutye kunye nezo pilisi.

Sisi, nawe uyayazi imeko yethu sobabini sendile sinemizi yethu, loo nto yenza ukuba umama ahlale eyedwa ekhaya ixesha elinintsi. Ngoko xa eba kwikhaya labantu abakhulileyo uzosoloko efumana uncedo nenkathalo ngalo lonke ixesha ekubeni sele ekhulile ngoku yaye engasakwazi ukuzenzela ezinye izinto ibe nathi asikwazi ukusoloko siba kunye naye kuba kaloku sineyethu imizi ekufuneka siyinyamekele. Ngoko ndicebisa ukuba silijonge eli cebiso lokuba umama simse kwikhaya labantu abadala apho azawunyanyekelwa ngabantu abaza kumkhathalela nabaqeqeshelwe ukwenza lo msebenzi yaye baza kusoloko bemnyamekela ngawo onke amaxesha.

Ziba khona iziganeko ekuchazwa kuzo ukuba baye bangaphatheki kakuhle phaya kuba abantu ababakhathalelayo bengazalani nabo nenkathalo iye ingabikho kangako nto leyo ebangela ke ngoku uba abantu abadala ngamanye amaxesha ngenxa yokuphatheka kakubi baphele besifa ngaphambi kwexesha.

Ndingazama ukuthetha naye ukuba ibe ndim ompeyelayo nomthengela izinto ezisisiseko ukuze akwazi ukuphila endaweni yokuba ibe nguye ozipeyelayo nozithengela izinto kuba kaloku ndiza kumxelela isizathu ukuba ungumntu okuthanda ukusela utywala loo nto ingenza into yobana imali iphele ingawenzi owona msebenzi wayo. Kanti kwelinye icala isenophela ilahleka, ibiwa nangabanye abantu ngenxa yokuba kaloku xa ethenge utywala uyasela anxile aze angazi ukuba yintoni eqhubekayo okanye ibiqhubeka ngoxa ebenxilile.

Okokuqala, ndingamchazela ukuba kuzawufuneka ke ngoku abe nemali ayibekela bucala ukwenzela umasingcwabane. Akhangele umasingcwabane ongazukubiza mali ininzi kodwa kwangaxeshanye ozawukwazi ukuzigubungela phantse zonke iindleko ezisisiseko ezifunekayo xa ethe wasweleka. Okwesibini, xa kufuneka ethenge ukutya kungakuhle ukuba andicele ukuba ndimncedise ekuqulunqeni izinto aza kuzithenga ukwenzela into yobana athenge izinto ezizawuhlala inyanga yonke.

Okokuqala, ndingakhangela okanye ndiqulunqe ingxelo ndikhangele ukuba bangaphi abantu abanyanyekelwa yile kliniki, yaye bangakanani abantu abanezigulo ezizawufuna amayeza okanye iipilisi ezithile. Yonke loo nkcazelo ndiza kuyiqokelela ndize ndiyise kwabasemagunyeni ndize ndithethathethane nabo ndibabonisa ukuba kulaa kliniki kuphawuleka ukuba abona bantu baninzi abagulayo okanye esona sigulo sifuna unyango sisigulo esithile. Loo nto ke mhlawumbi ingenza ukuba amayeza amaninzi ibe ngaweso sigulo sixhaphakileyo kuloo mmandla uncedwa yiloo kliniki.

Endaweni yokumcacisela ndisebenzisa amagama eepilisi okanye amayeza abakawasele ngemini ndinokusebenzisa ezo pakethi ezo pilisi ezifakwe kuwo. Ndisenode mhlawumbi ezo pakethi ndizincamathisele imibala eyahlukahlukeneyo, loo mibala ndichaze ukuba lo umbala wezi pilisi okanye le pakethi inalo mbala iipilisi zayo zimele zityiwe kusasa. Ize le ipakethi inalo umbala iipilisi zayo zityiwe emini ndize ndikhombe ukuba le ipakethi inalo mbala iipilisi zayo zimele zityiwe ebusuku. Endaweni yokuthetha amagama kodwa ndiza kubalathisa ngezandla ndikhombe kwiipakethi ezo zamayeza

Eyona ndlela iphambili onokhawuleza udluliselwe ngayo loo myalezo kukuhamba apha phakathi kwemizi esitratweni uphethe i-loud speaker ukhwaza uze uchaze ke umyalezo ekufuneka udluliselwe.

Ngelishwa aziyanelisi intswelo efunwayo zezi ndawo zamaziko akhuthalela impilo kuba kaloku ikliniki ehambayo ifika ngeentsuku ezithile ayisoloko ikho, loo nto yenza ukuthi ke amaxesha amanintsi abantu abadinga unyango bahlale bengalufumani unyango ngexesha abalidinga ngawo. Ngamanye amaxesha luthi lufika olo suku lwalo kliniki ihambayo abe sele umntu sewasweleka kuba engakhange alufumane unyango kwangexesha.

Into endiyikhumbulayo kukuba ndalinda ixesha elide kunelo bendicinga ukuba ndifanele ndililinde ngaphambi kokuba ndifumane uncedo. Xa ndimamela okanye ke ndiphanda ndiye ndifumanise ukuba ngamanye amaxesha ukuba ezo ntsuku zintsuku zokufika kogqirha kuye kuthi kanti ugqirha lowo usekwizibhedlele edolophini aze ke ahambe umgama omde esiya ezilalini. Loo nto yenza ukuthi ke angafiki kwangethuba ezikliniki ezisezilalini loo nto yenza ukuthi ke ungancedeki ngokukhawuleza, uhlale ixesha elide kunelo ubucinga ukuba umele ulihlale.